Ibhasi ikhuselekile kuneteksi ngoba kaloku ibhasi ithi isendleleni ibe ijongiwe eziofisini apho isuka khona. Kwaye xa kuthe kwakho ingxaki endleleni kulula kakhulu ukuba uncedo lufumaneke.

Ngokoluvo lwam ibhasi enedekha enye ikhuselekile ngoba kaloku akukho lula ukuba ingene engozini kwaye naxa ithe yangena engozini akukho bantu bonzakalayo kakhulu.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcacisele konke okwenzekileyo. Ndilindele kuye ukuba impendulo iza kuthini, umhlawumbi anganovelwano andikhwelise.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcacisele ukuba ndiyaqala namhlanje ukukhwela ibhasi bendingayazi uba kusetyenziswa amakhadi okubhatala ebhasini.

Mmelwane, iibhasi zalapha akubhatalwa mali kuzo kunyanzelekile ukuba ube nekhadi ozokubhatala ngalo. Ndiyakucebisa kwangoku kuselithuba uleqe evenkileni uyokuthenga eli khadi kwenzele ukuba ungasokoli xa ufuna ukuya edolophini.

Ndingadana kakhulu ngoba kaloku bendiqhele ufika ngexesha emsebenzini kodwa ke ukuba ndazise abaphathi bam emsebenzini ngale ngxaki ndiyathemba ukuba yonke into iza kulunga.

Ukuba ndinayo imali yeteksi ndingayishiya ibhasi ndiyokhwela iteksi. Ukuba andinayo imali yeteksi ndinganyamezela ebhasini kodwa ke ndazise abaphathi bam emsebenzini ukuba ndiza kufika emva kwexesha.

Ndingacela umqhubi webhasi okokuba ndihlale phantsi. Ndiza kubeka nokuba liphepha kule ndawo ndizawuhlala kuyo into ebalulekileyo kukuba ndiyokufika emsebenzini ngexesha.

Ndingacela umqhubi webhasi ukuba andothule ndikhangele iitekisi ezayondibeka apho ndiya khona.

Ndingadana kwaye ndingothuka ngoba kaloku into ezabe esengqondweni yam yinto yokuba ndiza kufika emva kwexesha emsebenzini.

Xa ibhasi ilibamba ixesha awufiki udiniwe apho uya khona kwaye awusayi kuba sengxakini nabelungu.

Xa ibhasi ilibamba ixesha lokuphuma kulula kakhulu ukuba uqikelele ukuba uza kufika ngaxesha liphi apho uya khona.

Abakhweli bebhasi abachaphazeleki kakhulu ngoba kaloku amaxabiso eetekisi angaphezulu kwamaxabiso ebhasi.

Kulula ukuqhela indlela yendawo oya kuyo, kulula ukuqikelela ixesha oza kufika ngalo apho uya khona, kulula ukuba udibane nabantu ngabantu wenze ubuhlobo.

Ubunzima endabuvayo bobokuba ndikhuphe imali yeteksi endingakhange ndiyifake kuhlahlolwabiwo mali lwam.

Okokuqala kuyenzeka ukuba umntu angaphangeli, okwesibini umntu akhuphe imali eninzi etekisini, okwesithathu umntu afike emva kwexesha emsebenzini.

Andiyiboni ilicebo elihle elo ngoba abaqhubi beebhayisekile endleleni abakhuselekanga kakhulu ezimotweni nakwizihange.

Apho ndihlala khona abakhweli beebhayisekile bayatshayiswa ziimoto kwaye bakwangawo namaxhoba kwizihange.

Xa ungumqhubi webhayisikile kubalulekile kakhulu ukuba unxibe izinto ezikhanyileyo, ungahambi ngobumnyama ungahambi phakathi kweemoto endleleni kwaye uziphathele into yokuzikhusela kwizihange.

Ibhayisekile ikwenza womelele ngokwasemzimbeni. Ibhayisekile yonga imali kakhulu. Ibhayisekile ayidingi ipetroli ukuze ihambe, kwaye ungenza nabahlobo endleleni xa usebenzisa ibhayisekile.

Xa usebenzisa ibhayisekile kwidolophu endihlala kuyo kungalula ukuba utshayisiwe ziimoto, ungaba lixhoba lezihange.

Kwidolophu endihlala kuyo urhulumente wenze indawo zokuhamba ecaleni kwendlela zabahambi ngeenyawo wafakela neerobhothi.

Urhulumente angaqinisekisa ukuba indlela nganye inamapolisa endlela aza kukhusela abahambi ngeenyawo kwizihange nasekutshatweni ziimoto.